Kungafuneka aqinisekise ukuba une-credit record entle, ngumlando obonisa endlela umntu aboleka ngayo imali kwaye ayihlawula. Ndingamcebisa umhlobo wam ukuba kufuneka abe nesiqinisekiso ukuba akukho kuluhlu lwabantu abangahlawulanga, makahlole i-credit score yakhe ngokukhululekileyo kwiinkampani ezifana ne-cam scan, abe nezimvo ezizigxina engenayo rhoqo. Ndimcebise ukuba abe ne-payslip yeenyanga ezintathu, anciphise amatyala akhe akhoyo e-bank.

Abantu, izizathu abantu ezibenza bafune ikhadi lekhredithi, ukuthenga izinto xa ingeniso isekho endleleni, ukhuseleko kwiimeko ezingalindelekanga, ukuhamba okanye ukuhlalela iiholide, ukuphucula i-credit score, ukuthenga izinto ezinkulu aze ahlawule kancinci kancinci, ukukhululeka nokhuseleko xa ungathwali imali enintsi.

ndidandathekile okanye ndidangele kuba bendicinga ukuba ndilungile kwaye ndikhululekile ngokwezezimali. Ndizoziva ndingahoywanga okanye ndinganyanzelekanga koko ndingakwazi ukufikelela kwixhoba zemali ezingekhadi lekhredithi elinokunceda ebomini bemihla ngemihla. Ndiziva ndifuna ukutshintsha okanye ukuphucula indlela endibhalwe ngayo kwimibhalo yamatyala ukuze ndiqinisekise ukuba andiphinde ndivalwe ithuba. Ndiziva ndinomdla wokufunda ngakumbi ngento endiyenzileyo engalunganga ebangela ukuba i-credit score yam iphantsi kwaye ndingazimisela ukwenza utshintsho.

Ikhadi le-ID likarhulumente laseMzantsi Afrika okanye ipaspoti yabasebenzi bangaphandle. Ukuba uneminyaka engaphantsi kwamashumi anesibhozo funeka umnakekele akuncede kwaye aze namaxwebhu afanelekileyo. Ubungqina bendawo ohlala kuyo, inombolo yomnxeba okanye i-imeyili, imali yokuqala yokuvula iakhawunti, iinkcukacha zomsebenzi okanye umthombo wemali ukuba uvula iakhawunti yomntwana okanye ngumfundi.

Ufikelela lula kwiimali zakho, ukuthenga ngaphandle kwemali eqinileyo, ukulawula ukuchitha imali, ukhuseleko, ukufumana imali nge-ATM.

Cela ibhenki kunye nomthengi ukuqinisekisa ukuba ulwazi lomthengi luyinyani, ukunceda iinkqubo zolawulo lwemali kunye neentlawulo. Ukunceda ukulandela umkhondo kwiingxaki zemali, ukukhuthaza umthengi ukuba anoxanduva kwimigaqo, izinto ezingalunganga ezinokubakho. Abanye abantu banako ungabi na bungqina bedilesi obuqinisekisiweyo ngenxa yokuhlala kwizakhiwo ezingekho semthethweni okanye izindlu zokuhlala zexesha elifutshane. Oku kunokubenza baphoswe ngamathuba okuvula iakhawunti, nto leyo ebangakhuthazeka kwiindawo eziphantsi kwezomnotho.

Ziva ndothukile kakhulu kwaye ndizame indlela yokufowunela kwibhanka leyo ukuze bakwazi ukuvala .

Gxila usoloko ekhululekile, ube nomonde kwaye ukhuseleko, bhala phantsi iindawo neenkcukacha ze- ATM, nxibelelana ngokukhawulezileyo nebhanka yakho, yiya kwasebhankini ngokukhawuleza, qaphela iinkcukacha zakho zokungena, jonga iirekhodi zebhanki zakho rhoqo, khumbula ukuba ungaze usabalise iinkcukacha zakho zekhadi.

Phaa ukuba akhethe uhlobo lweakhawunti olufanelekileyo, alungise amaxwebhu afunekayo, aqinisekise ukuba unayo imali yokuvula iakhawunti, aye kwiibhenki okanye asebenzise i-intanethi ukuvula ikhadi, aqonde imigaqo kunye neenkonzo zeakhawunti, agcine ulwazi lwakhe lwemali ngokucophelelo.